Ukuhamba ngebhasi umgama omde ingakumbi ebusuku akukhuselekanga. Mna ndalahlekwa yibhegi yam yaphuma ebhasini ingabonwanga kwindawo leyo ibifakwe kuyo.

Ndandikhwele nezikhwama zam i-suit case yam enkulu ifakwe kwitreyila yeteksi ngasemva, ndathi ndiyafika kwiindawo endandisiya kuyo ayikho isuthikheyisi yam kwathiwa iwe endleleni. Xa xa kufowunwa kwafumanisa uba iwe endleleni sisaphuma kwindawo esasisuka kuyo. Ngoko ke ndamangaliseka ndicaphuka kuba umntu owaye eqhuba iteksi wayengafuni nokundincedisa ekufumaneni isuthikheyisi yam.

Ngelixa iibhasi zazimisele ngenxa yoqhankqalazo ndandizange ndibe nayo imali eyaneleyo eyokukhwela kwiitekisi kuba kaloku iibhasi zona aziduri njengeeteksi xa ukhwela, ziyafikeleleka. Ngoko ke loo nto yenza uba kufuneka ukuba ndihlengahlengise emalini endandisendishiyeke nayo for ukukhwela.

Into endifikela kuqala kukuba xa uqhuba lo loliwe othutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika ndiqinisekile uba awukwazi ukugoduka rhoqo uhlala usendleleni ulala endleleni, uvuka endleleni ngoba imithwalo enzima ihamba ubusuku nemini.

Xxa ndifuna ukukhwela iteksi eya edolophini ndimisa nje umnwe wam loo wokukhomba ujonge phezulu kuba idolophu yethu uyenyuka xa usiya khona. Mna ndihlala ezantsi ngoku ke xa umisa iteksi umisa umnwe uwujongise phezulu ukubonisa uba uya edolophini.

Iinzuzo zokusebenzisa iinkonzo ze-e-hailing kukuba xa ngaba ukhwela ooBolt nooUber kumnandi ngoba ufumana ukuba wedwa awuphazanyiswa mntu. Iyakuthatha kule ndawo usuka kuyo iyokubeka kule ndawo uya kuyo ayihambi isima yonke le ndawo njengeeteksi, iiteksi zihamba zithatha abantu yonke indawo zikulibazise. Ngoko ke ufika kule ndawo uya kuyo kwangexesha.

Ukukhwela inqwelomoya kukhuselekile. Kukhona phaa kwinqwelomoya abantu abasincedayo ukuba sihlale sikhuselekile, abantu abahlala beqinisekisa ukuba ngalo lonke ixesha uhleli kakuhle kwinqwelomoya. Ngoko ke phayana iqhutywa ngabantu abakufundeleyo ukuyiqhuba nabantu abo abaqhelileyo ukuyiqhuba. Kukhona futhi nabantu abayigadileyo inqwelomoya le uba xa isehlelwa yingxaki babe kube khona uncedo olukhawulezayo ngalo lonke ixesha. Xa ukhwela inqwelomoya uzohlala ukhuselekile kwaye ukhululekile.

Uhambo lwam lwendlela into eyalwenza lwanzima kukuba sasihamba ngemoto enye sibaninzi. Ngoko ke wonke umntu wayefuna ukugqitha endaweni yakhe ayithandayo athenge into ayifunayo. Sasingakwazi ukufikelela kwisivumelwano esinye ngendawo enye esinokuma kuyo sithenge zonke izinto esizidingayo wonke mntu wayefuna into yakhe endaweni yakhe. Ngoko ke sachitha ixesha elininzi zizula zula kwiindawo ezahlukeneyo singade sifike apho besisiya khona.

Ngezaa yure zikaxakeka oonoteksi baqhuba unothanda nanjengoko iimoto ziba ninzi endleleni kufuneke ukuba ibe ngumngcelele abantu balindane. Oonoteksi abafuni ukulinda. Bahamba nakwii-pavement ezindaweni bekufanuba kuhamba abantu bekhawuleza behamba ngendlela abafuna uhamba ngayo befuna kugqitha imoto endleleni. Oko ke kubeke ubomi bethu thina bagibeli engciphekweni.

Ukuze ukhuseleke ke xa ukhwela le bhayisekile yakho kuzawufuneka ukuba uthobele imithetho yendlela. Loo nto ke ithetha ukuba awuhambi kule ndawo kuhamba kuyo iimoto. Uhamba ecaleni ukuze uhlale ukhuselekile futhi ke ngoku uhamba ecaleni kweli cala kuza ngakulo imoto, awuhambi kweli cala iimoto ziza ngaphaa emva kwakho ukuze uhlale ukhuselekile uzibone futhi iimoto eziza phambi kwakho nengozi ezayo ukhawuleze uyibone.